Ndingafika ndimhlalise phantsi azokwazi ukwehla umoya acacise intobana kwenzeke ntoni. Ndizame ukumbonisa into kobana ukukhulelwa ayikokuphela kobomi ndizame nokufumanisa izizathu zokuba acinge into kubana ungaba ukhulelwe.

Ingakukuba isigwebo sibe qatha emntwini ofumaniseke into kubana uyabanga uyabandakanyeka ekubeni ahlukumeze abantu basetyhini. Nokuba afundise kube khona iimfundiso ezigxininisayo eziqinisekisayo into kubana luxanduva lomntu wonke ukukhusela umntu wasetyhini luxanduva landoda nayiphi na ukuba akhusele umntu wasetyhini.

Mntanasekhaya, ndiyavuma umthandazo uyancedisa and umthandazo nguwo ongaziphelisa ezi mpawu kodwa ngamanye amaxesha ezinye izinto ziyancediswa kukubana uthethe nomntu ozokwazi ukukucebisa. Uyadinga ukhe uthethe. Ngamanye amaxesha xa uthethile umthwalo uyaphunguka. Usenokuthetha nomntu okwaziyo okhe agqithe kule nto udibana nayo umntu osekhe aswelekelwe ngumyeni angakuxelela intobana yena wayenza kanjani ukuze agqithe kule ngxaki.

Ingakukubana sifundisane okanye kube khona iimfundiso ezisikhumbuzayo into okubana abantu abakhubazekileyo bangabantu nabo. Kube lixesha kube nesinyanzeliso esokubana nabo masibaphathe njengabantu abafana nabanye abantu. Ewe, benganazo iingxaki zokubana babe nokukhubazeka bangakwazi ukwenza ezinye izinto nabo bangabantu abafana nathi.

Ewe, kunalo ithintelo ngokuba asinoyibalekela inyani ethi abantwana bangoku xa beqala befika kwiminyaka elishumi okanye elishumi elinesibini, sebeqala bezibandakanya nezenzo ezinjengokwabelana ngesondo. So ukubafundisa kwethu ukuzikhusela kungasinceda.

Ingakukubana urhulumente aqinisekise into kubana zikhona iimoto ezi zibizwa ngokuba zii-mobile clinics ezihambayo ziyofikelela eluntwini olu lungaphandle nendawo nokufumaneka kwezempilo nokuba kwakhiwe izibhedlela ezikufutshane neelali singabikho sedolophini kuphela.

Ndicingela into okubana abazali abanye babajonga abantwana babo bengabantwana bengababoni sebefikelele kwelaa nqanaba lento kubana bangabe sebezibandakanya ngezenzo ezinjalo. Abanye abazali kungokuba bekhule kulawa maxesha akudala apho izinto ezi bezinga.

Ndingazama ukumbonisa into okubana ayikho enye indlela yokuzikhusela ukungakhulelweni okanye ekungamithisini xa ngaba ungazikhuseli okanye ungacwangcisi ngolo hlobo. Xa engafuni ukucwangcisa ithi loo nto makazame ukuzikhusela asebenzise isikhuseli xa esabelana ngokwesondo.

Kukuba atye iziqhamo, atye ukutya okuya egazini, azame nokubalekela ukutya ukutya okunetyiwa nokutya okunamafutha amane esitya nezinto ezikrakrayo ukwehlisa amathuba okuphatha yi-high blood pressure.

Iimoto xa zihamba umzekelo iimoto ezincinci xa zihamba kwindlela engagangathwanga kakuhle kuyayenza into okubana iimoto zingakhawulezi ukufika funeke zithi xa zihamba endleleni zicothe ithi loo nto ayikwazi ukuba ikhawuleze ifike imoto kuloo ndawo ibizwa kuyo xa ihamba endlaleni enjalo.

Hayi, wayengekho. Ngexesha endandifunda ngalo wawuthi xa ungaphilanga kuthiwe goduka okanye usiwe esibhedlela.

Mntana wam, ayikho enye indlela ongayibaleka ngayo ngokuba isisu azifihleki. Ndiyayiqonda isenokwenzeka into yokubana yimpazamo le yenzekileyo kodwa yimpazamo ekuzonyanzeleka ekuzomele into okubana umelane nayo. Ndiyibona ingabaluleka intobana uthethe naye umzali ngokwakho angade azibonele. Usenokucela ke umntu omdala ongusisi wakho mhlawumbi okanye umzala wakho omdala azokwazi ukukuthethela nabazali bakho xa uboyika ukubaqonda kodwa ke ukukhulelwa ayikokuphela kobomi.

Abanye abantu abadala kuye kwenzeke ibe luloyiko lempatho ezofike ibe njani xa befika ezibhedlele, abanye kukungabi nalo ukholo okanye ithemba lento kubana bangancedakala na. Abanye ziinkcukacha ezingekhoyo abangenazo zokucingela into okubana ngeke ezinye izinto zenzeke okanye baqhathiwe ngendlela izinto eziye zenzeke ngayo.

Ndingathi ibalulekile into okubana bafundiswe abantu into okubana akungenxa yakhe nento kubana abantu basekuhlaleni nabo bafundiswe ukungabi namibuzo ngohlobo lokunxiba, baqinisekise into okubana nabantwana bayandlwengulwa babe abantwana benganxibanga nto eveza umzimba iintsana ezi zincinci ke.

Ziingcinga ezifana njengeenkolo zokubana ayivumelekanga into yokubana yenziwe loo nto mhlawumbe xa ndisenza umzekelo ndithi amaKhrestu awazenzi izinto ezinjalo. Kwabanye abantu ziinkolelo zento okubana ezi zinto aziyondalo, ukuthetha ukuba xa ingeyondalo ingenzeka uba inobungozi imiphumela yayo ingaba iyintoni.

Kukuba kungaba khona iindawo okanye amasebe apho kukwaziyo ukubana amadoda ahlaliswe afundiswe ngezinto ezinje ayazi into kubana izinto ezinje zehlela wonke umntu ophilayo ayilohlazo.